Izinhlelo zokusebenzisa zokuxhumana zivame ukuba ezishibhile kakhulu noma mahhala ukusebenzisa uma uqhathanisa nezingcingo ezivamile. Lokhu kungenxa yokuthi zisebenzisa idatha ye inthanethi, Wi-Fi noma idatha yeselula ukudlulisa imiyalezo nezingcingo zezwi noma zevidiyo. Uma usebenzisa nesamba esiningi sedatha noma i-Wi-Fi engenamkhawulo, izindlela ezinzingeziwe zokuxhumana zincipha kakhulu.

Ikhwalithi ephezulu yevidiyo ihlinzeka ngolwazi lokubukwa oluhehayo nolujabulisayo. Imibhalo iba sobala kakhulu. Imininingwane ibonakala kahle futhi ukugqama kwenzwa izigcawu zibukeka zingokoqobo. Lokhu kubalulekile kakhulu uma ubuka amamuvi noma imibukiso eminingane eminingi noma lapho ufuna ukuzizwa ugxilile ngokuphelele endabeni.

Esikhathini samanje, ukuxhumana ku-inthanethi kubhekwa njenge sidingo esiyisisekelo. Abahambi abaningi balindele ukuthi i-Wi-Fi yamahhala itholakale ezindaweni zomphakathi, ikakhulukazi ezikhumulweni zezindiza, lapho abantu bavalelelwe khona isikhathi eside futhi bedinga ukuxhumana nomhlaba wangaphandle. Ngakho-ke ngiyavuma.

Ezindaweni eziningi, uma kune signal yeselula, izingcingo ziyathembeka futhi zingasebenza ngisho noma i-inthanethi ingekho. Lokhu kungabaluleka kakhulu ezimweni eziphuthumayo.

Izinkokhelo ezizenzakalelayo ezibizwa nangokuthi ama-debit order noma ama-recurring payment zifanele kakhulu ezikweletini ezingashintshi njalo ngenyanga, njengokuqashwa kwendlu, izitolemende zemoto noma izinkokhelo zomshwalense.

Ukuzwakalisa amazwi. Lezi zinhlelo zinika abantu abajwayelekile ithuba lokuzwakalisa imibono yabo, izinkinga ababhekene nazo, kanye nezindaba eziba thinta ngqo. Lokhu kubalulekile kakhulu ngoba kuvame ukuthi lezi zingafinyeleli eziteshini ezinkulu zomsakazo noma abezindaba.